Go nna le mekgele e e tshwanang mo go lebantsheng dikgwetlho go thusa ka ditsela tse di latelang, go aga maikutlo le boikanyego, go ruta maano a go fenya mathata a a jaaka go dirisa botlhogo le go kgona go itshoka le go thusana fa go na le dikgakgamatso.

Metshameko ya setso yona e akaretsa mmela, diketo, morabaraba, ntshupe.

Ke motshameko wa tennis ball ka ntlha ya gore dikolo tseo ke di tseneng di ne di sena ditlamelwa tsa tennis ball ka jalo ke motshameko o o bontshang o itumedisa thata.

Nna le ba lelapa lame re rata go dira kwa tshingwaneng mme nna ke rata go nosetsa merogo.

Tiro e motho a ka ikentshang bodutu ka yona kwa ntle ke tiro ya go dira kwa tshingwaneng, go nosetsa dijalo le go bogela dinonyane fa di opela.

Setlhopha seo ke se ratang mo Aforika Borwa ke setlhopha sa Bafana Bafana mme fa se tshameka se tlhakanya kana se kopanya naga ka bophara mme naga yotlhe e nna seopo se le sengwe.

Ee, metshameko e ka nna le seabe se segolo mo go rotloetseng go farologana kana diversity, go leka-lekana kana equality, le go akaretsa kana inclusive mo go bašwa. Fa ke mabaka a a botlhokwa a akaretsang go ruta tlotlo le temo ya kutlwelobotlhoko, go fedisa kgethololo le go bula mafelo a a nang le monyetla mo go mongwe le mongwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e na le boitapoloso jo bontle, mme gape e ka nna le dikotsi tse dikotsi fa e sa dirisiwe ka tlhokomelo. Fa ke e tse dingwe tsa dikotsi tse di tlwaelegileng, go bopiwa ke botsofe kgotsa pego e e seng ya nnete kana cat fishing ya tlhaloganyo kana cyber bullying le go senya ga tshedimosetso ya botho.

Ka matsatsi a me a go ikhutsa nna le balelapa, nna le balelapa la me re rata go otlolola mmele ka go siana kwa tseleng.

Go ijesa monate mo metshamekong ya bana go botlhokwa ka gonne go tlhagisa kgatlhego ya mmatota mo metshamekong e seng ka ntlha ya tuelo kgotsa phenyo, go nonotsha kutlwano botsalano le maatla a mowa wa tirisano mmogo, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo e tswang mo tshiamelong ya go tshwanetse go fenya le go rotloetsa ba ba sa itekanelang sentle kgotsa ba ba sa phelang sentle mo mmeleng.

Go botlhokwa gore batshameki ba dule ba tlhokometse mebele ya bona ka dinako tsotlhe le gore ba dule ba tlhokometse seo ba se jang gore seno se se ke sa ba ama fa ba tshameka metshameko ya bone.

Go dira gore go nne le tikologo e e sireletsegileng le e e tshegetsang mo go yone bašwa ba ka gololosega go ithuta le go ikatiisetsa ke ntlha e e botlhokwa, kgolo ya ngwana. Fa ke lebaka la ntlha leo le akaretsang go bopa boitshepo le tshepo, go rotloetsa kgatlhego le popo le go amogela diphoso jaaka karolo ya kgolo.

Metshameko ya mo inthaneteng e sedila le go lapolosa megopolo ya rona mme metshameko ya mo inthaneteng e ne e seo ka bogologolo. Mme mo nakong ya segompieno metshameko ya mo inthaneteng le thekenoloji e tsamaya le dingwaga tseo re tshelang mo go tsona.